Imithi yesimanje neyesintu ayihlukile kakhulu kodwa sinezinkolelo zokuthi imithi yesintu iyona e-right for abantu abadala nabancane ngenxa yokuthi ayinayo amakhemikhali amaningi.

Ukusha kwemjondolo kubangwa ukuthi ugesi uxhunywa ngendlela engekho emthethweni okuyizinyokanyoka, yikho okwenza ukuthi kuhlezi kusha imijondolo.

Ngingamubonisa ngokuthi kuningi okungenzeka esemdala kungekho umuntu oseduze kwakhe obona yonke into eyenzakalayo, lokho kungenza abone naye ukuthi uyamudinga umuntu ozoba seceleni kwakhe ngaso sonke isikhathi.

I-COVID-19 yamosha kakhulu, abantu balahlekelwa imisebenzi, abanye bakwazi ukuvula amabhizinisi ngesimo esasibhekene naso ngesikhathi se-COVID-19.

Isimo usihlola ngokuthi wazi izikhathi izicima ngawo ugesi futhi uqinisekisise ukuthi unawo amaplani ongawasebenzisa ukwenza ukuthi umsebenzi ungami.

Kubalulekile ukuthi umuntu wesilisa ukwazi ukuziphatha ngendlela, ungagxili kakhulu ezidakamizweni nasotshwaleni ngoba impilo yakho angeke iphelele ndawo.

Uhulumeni angasiza abantu besifazane ngezinsiza zokuzala ngokuthi afake ama-program azoba khona afundise abantu besifazane ngendlela yokuziphatha, i.ndlela zokuzala, nakho konke okunye okungasiza.

Ukusebenzisa kahle amapayipi okucima umlilo ngasekulweni endaweni ezinomlilo ukuthi angeke zibe nenkinga uma kuvela umlilo omkhulu, zihlezi ziqoqwe kahle zinakekelwa ngendlela okumele kuthi zinakekelwe ngazo.

Ukufundisa izingane ukuthi uma kukhona ingozi noma ikuphi nabantu abadala, yini eyokuqala abangakwazi ukuyenza ebalulekile.

Ukuthi umphakathi ukwazi ukuvikela lesi sifo ukuthi usebenzise amakhondomu, asebenaso ukuthi bakwazi ukusebenzisa kahle amaphilisi aso lesi sifo.

Zikhona ziningi izindlela angathola ngawo amaphilisi akhe ngaphandle kokuthi asuke ahambe ngezinyawo aye emtholampilo, sekunezimoto emtholampilo ezilethela abantu abadala amaphilisi abo.

Izingozi zokweqa imishanguzo ye-HIV ukuthi ungagula kakhulu, unciphe emzimbeni, ungaphinde ufane nasesuqaleni, isimo sakho sibhede kakhulu.

Ngiyakholelwa kuzindlela zokwelapha zendabuko ngoba kuqala bekusetshenziswa zona futhi zingenankinga, zingenambandela emibi.

Bengingafaka imidwebo etshengisayo ukuthi lokhu akukho emthethweni, lokhu kusemthethweni futhi kungasebenza kanjani noma ungathola kanjani ukuthi kusemthethweni.

Amadoda amaningi agcina angayi ukuyothola usizo ngenxa yokwecwaswa koda lokhu kumele kushintshe ukuze amadoda azethembe ngobudoda bakho.

Ngingaphatheka kabi koda futhi kungenzeka ukuthi kube khona isizathu esinjengokuba kugcwele emtholampilo bancane abantu abasebenzayo.

Mukhulu umehluko okhona emfundweni yosizo lokuqala phakathi kwezikole, izingane seziyakwazi ukusebenzisa i-first aid usizo lokuqala phecelezi.

Ngokwami mina kuhle kokubili but kuya ngawe ukuthi wena ufuna ukuwusebenzisa nhloboni yamakhambi, abalulekile nawesintu abalulekile nalawa esimanjemanje.

Ukufundisa abantu ukuthi baphathwa kanjani abantu abakhubazekile nako konke okuhambisana nabantu abakhubazekile, umphatha kanjani, yini ekumele ayidle ukuze impilo yakhe izoqhubeka ibe ncono nasesimweni esi-right.

Yebo, okwenza abantu basebenzise amakhambu endabuko ukuthi lawa isimanjemanje ayabiza emakhemesi kanti abantu abanawo umsebenzi.

Ukwenzeka kwezingozi kuthelawayeka wemigwaqo awutheleli laba abasuke beshayisene kuphela kepha nabantu abasemaceleni, kulimale umgwaqo, kulimale izimoto kuphume nemiphefumulo yabantu.

Uma umuthi owusebenzisayo ubona ukuthi awukusebenzeli ushintshe noma uhambe uye esibhedlela uyothola ozokusebenzela.

Abantu abadala kumele batshelwe ngezindlu zabantu abadala lapha abazogadeka khona, bahlale kahle, bakwazi nokudla before bakwazi ukuthatha amaphilisi abo.

Lokhu kungagqugquzela isho abafundi ukuthi uma beqeda esikoleni bathathe imikhakha yokulapha noma imikhakha yokuhamba ngey'moto ezilaphayo emgaqweni. Koda kubaluleke kakhulu ukuthi izinhlangano zezempilo zihlezi zivela ezikoleni, zizovula amathuba nokufundisa kabanzi ngalolu sizo lokuqala.

Ukufundisa abantu abanale sifo ngokuziphatha nokuthi kumele benze njani ukuze bengasedluliseli kwabanye emphakathini, nokufundisa umphakathi ukuthi bangabacwasi abantu abanale sifo.

Kuningi angakwenza ukuvimbela inzalo ezikhona izinto ey'njengo-implant zokuphriventa ukuthi umuntu ungayitholi ingane, ume engakabi sey'nhlelweni zayo.

Kuningi okungenzeka ngezingozi ezenzeka ezimgaqweni owumthelawayeka, ukufa kwabantu, ukulimala kwezimoto, ukulimala komgwaqo, nokudaleka kwethrafikhi, ukujama kwezimoto.

Ngokuthi umphakathi uhlangane ukwazi ukusiza ngendlela ongakwazi ukusiza ngayo ezikoleni.

Ukusitima ngokwesiZulu kunomthelela omuhle nokwelapha okusheshayo kwezomkhuhlane.

Imithi yomugqa wokuqala izohluka kunemithi yomugqa wesibili ngenxa yokuthi kowokuqala kusuke kusawu-level one kweyesibili kusuke sikuwu-level two okusho ukuthi isikhuphukile.

Ukumnika usizo lokuqala oluphuthumayo nokumtshela ukuthi ehlise umoya konke kuzolunga.

Okwenza ukuthi izingane zikwazi ukuqala usuku lwazo kahle futhi zinomsoco obalulekile emzimbeni.

Okungenzeka ukuthi imithi usuke uphuze kakhulu noma umuthi awuhambisani nayo.

Ziningi izinselelo ezenza kushayisane izimoto, abanye abangayanga ukuyofunda ezindaweni ezifanele ukushayela.

Kufanele ahlale ekhaya yedwa egumbini lakhe aze azizwe elahlekile noma kuphele leso sifo esimphethe, ukuze angatheleli abanye.

Ngokuthi kubhalwe ngezinto ezifundisayo nezakhayo.

Ukuthi kube khona izimoto ezikwaziyo ukufika nokuhambisa imithi ngesikhathi.

Wasizakala emtholampilo ngesikhathi ngenxa yokuthi yonke into ayeyidinga namapilisi ayekhona.